Injongo yee-toll gates ndingathi yinto yokuba inceda kakhulu apha ekuhambeni kweendlela iindlela iimoto ezihamba ngayo kwaye ijonga nokuba indlela ohamba ngayo endleleni yindlela ekufuneke uhambe ngayo na.

Lo mfundi ndingamxelela ukuba wonke umntu uya kufundela ukuqhuba akazalwa ekwazi uqhuba. Kwaye wonke umntu uyazenza impazamo endleleni. Kulapho siye sifunde khona izinto esizenzayo ezirongo nezirayithi. Ndingamxelela uba nokulila, yinto erayithi akukho nto irongo ekulileni xa ubona uba uziva ufuna ulila or kukho into engakuphathi kakuhle ebomini. Kwaye lizawuhamba lihambe ixesha akwazi ukuqhuba akwazi ukuhamba endleleni kakuhle.

Eyona nto endiyithandayo ngalo msebenzi kukuba ndizawube ndincedana nabantu ukuba bafikelele apho bafuna ukufikelela khona baye emisebenzini. Abanye baye ezivenkileni apho bazawukwazi uthenga izinto abazidingayo.

Ezona izinto ndingangazithandi ngalo msebenzi yinto yokuba ixesha elinintsi andizohlala nosapho lwam ndizawube ndisendleleni, ndiqhuba kwaye ndiza kudibana nezinto eziza kuthi apha endleleni zingandivisi kakuhle.

Nangona inga ingangathi abaqhubi bezithuthi bayayiphepha itrafikhi exineneyo kodwa ngelinye ixesha kusoloko besezingozini apho loo nto yenza ukuba bonzakale. Ndingamxelela umntakwethu ukuba makazame ujonga endleleni kwaye alandele imithetho yendlela azijonge nezinye iimoto ukuze angonzakali.

Ukuba le ndawo ndiya kuyo ingxamisekile okanye le ndawo ndiya kuyo ayingxamisekanga ndingahlala ebhasini ndilinde ndihambe ngelo xesha izawube ihambe ngalo. Kodwa ukuba ingxamisekile kwaye ndinayo imali yokuthatha ezinye izithuthi ndingajika ndihambe ndiyofuna ezinye izithuthi ukuze ndifike kule ndawo ndiya kuyo.

Ndingamxelela umntakwethu ukuba makazame ujonga endleleni ngoba ixesha elininzi abaqhubi bezithuthuthu baye bafumane iingozi bonzakale. Loo nto ithi yena kufuneka xa esendleleni asebenzisane neemoto, ajongajonge ukuze angafumani ingozi. Kwaye amamele imithetho yezendlela ayilandele ukuze ahlale ephephile.

Eyona ndawo ndithanda uhlala kuyo xa ndikhwele itekisi kumphambili ngoba ndingomnye wabantu abafika kuqala endlini. Loo nto ithi xa ndithe ndayohlala emva kuzawuba nzima ukuba mandibheke phambili. Ndithanda esaa situlo sisemveni kodrayiva iyenzele ukuba kube lula xa kufuneka ndihlikile. Ukuba ndiphethe iipasile ezininzi ndiyathanda nokuhlala pha phambili ndingazosokolisa abantu abahleli emva.

Ezona zinto endingazithandiyo ngalo msebenzi yinto yokuba abantu abaqhubi ngokufanayo endleleni kwaye uza kudibana nabantu abakrwada endleleni abazawuthi bathukise bangathandi indlela oqhuba ngayo. Enye into yinto yokuba kukhwela abantu ngabantu abaneendlela ngeendlela zothetha. Omnye uzawukhwela enemisindo yakhe abe ethukana nawe.

Izithuthi ezihamba endleleni ezithutha abantu zinengenelo eninzi kakhulu ngoba abantu abaninzi bayaphangela, abantu abaninzi baya emsebenzini, abantu abanintsi baya esikolweni, abanye babuya kwimpangelo abanye baya kuthenga izinto zokutya. Yile nto inengenelo eninzi kwaye xa ungumntu futhi othutha abantu awuhlali ungenanto yokwenza ngoba kuba khona lo mntu udinga isithuthi. Kuba khona lo mntu ufuna isithuthi sokuyila apho aya khona.

I-route endingathanda ukuyithatha xa ndiqhuba iteksi ingayi-route elula for ebantwini kwaye ayixhomekekanga kum ixhomekeke ebantwini aba bazawube bekhwela ukuba bayaphi.

Iindlela zasezilalini ziye ingabi zondlela ezisemgangathweni kwaye xa kuthe imo yezulu yanetha kuye kube nzima uhamba iindlela ezithile ezilalini. Loo nto ingenza intoba kube ncinci xa uhamba ngemoto encinci ingamoshakala naphi na. Kwaye funeke ube ngumqhubi ozaziyo ezaa ndlela ukuze uyazi ukuba ngeyiphi indlela oma uyahambe ngeyiphi indlela oma ungayihambi ukuze imoto yakho ingamoshakali.

Ndingathi ukuba zikhuselekile zombini kodwa kuba ndiqhele le enedekha enye ibhasi ndingathi ngeyona endingayixhasa, ngeyona endingayikhetha ngoba ndiqhele yona.